Ke rata khamphane ya Gauteng bus company, gonne di bus tsa yone di nepagetse ebile di tlwaelegile ebile di phepafetse.

Ke dikepe tse dikgolo-kgolo, gonne tshwanetse di kgone go laiša dikhontheina tse di tlang mo magaeng a rona.

Ke dipalamo tsa go tshwana le Gautrain mo bagodi ba ka palamang bonolo, gonne ga gona tlhatlhagano ka mo gare ga tsone.

Ee, bo teng gonne.

Ee, fa ba ka lokisa kwa terene e tsamayang teng mo nageng ya rona, go ka tokafatsa tsela ya gore batho ba ye tirong sentle ka terene

Go ka diragala eng ka batho ba ba kgweetsang dibaesekele go ya kwa tirong fa pula ena, goreng go le boima go kgweetsa baesekele fa pula ena ? Gonne go na le metsi a le mantsi mo ditseleng, le batho ba ba kgweetsang dikoloi ba kana ba se bone motho yo a kgweetsang baesekele ka foo go a ba le dikotsi mo tseleng.

Nnyaa, ka nka kgotsofatsa lefela le lesome le kgotsofatsang pelo yotlhe, gonne a di a siama.

Dijo, gore bana ba kgone go ja mo leetong le metsi gore ba seke ba tshwarwa ke lenyora.

Ga seka ka palama sefofane mo botshelong jwa me.

Ee, go botlhokwa gore motho a nne le koloi ya gagwe, gore a kgone go dira se a batlang go se dira ka nako ya gagwe.

Ee, gonne batho ba le bantsi ga ba dijanaga tsa bone, ebile mo re dulang gona, go gaufi le dilo tsotlhe.

Gonne ditsela tse dingwe tse nnyane, dibese di ka se kgone go tsamaya mo go tsone.

Ee, ke akanya gore go tlatsa ga diterene di ama mmele wa bapalami ka foo go kgotlhaganeng, ba sa kgone go tsamaya le go ema sentle.

Ee, ba teng ba o tsamaya ka tsone mo lefelong la me, le nna ke ile ka ba mongwe wa bone fa ke sa gola.

Gore batho ba kgone go tshwara nako le gore batho ba itse gore go diragala eng mo lefelong la bone, le ba ba ba fitlhe ka nako.

E dira gore ba tsamaye bonolo, e hafola nako e e telele gore ba fitlhe ka nako go phala fa ba tsamaya ka sekepe kapa ka koloi.

Ee, gonne fa ba ka ira dilo bonolo, ba ka tsamaya ka diterene tse di siameng.

Ke go ka fa batho metsi le dijo mo ditereneng.

Fa ke tsaya ya leeto le le telele nka rata go dirisa terene, gonne ha e na matsapa a le mantsi.

Ga ke rate gore fa motho a nruta go kgweetsa, a be a mphelela pelo a batla ke dire dilo ka mokgwa ena a bonang, a nkomanya.

A kana a fitlha nako e mo sile kapa a fitlha ko se nako ya gore ne a tshwanetse fitlha ka yona kwa tirong. Ka foo, go fokotsa tse di diragalang, motho yo o tlamehile go ka se dire tseo kapa kwa tirong ya bone tlamehile ba ba direle transport-o kapa koloi e e tlala batlang batho ba ya tirong.

A ka thulwa ke koloi kapa selo sengwe se se sa mo tshwanelang, kapa baesekele ya gago e ka tlhabiwa mo a lebiling mme a latelwa fa a ya tirong.